Ngicabanga ukuthi ukuhamba kokubuka amathikithi ebhasi kwi-inthanethi kulula kakhulu. Ungakwenza noma kuphi futhi akudingi ukuhamba phambili esikhathi eside. Lokho kusindisa isikhathi futhi ungakwazi ukuqhathanisa amanani kalula. Ukubuka estolo noma esteshi kuba mnandi uma uthanda ukuhlangana nabanye abantu noma ungathanda ukubuza imibuzo. Ngakho kokubili kunamathuba kodwa ngithanda kakhulu ukuhamba online.

Ngiyavuma ukushayela uphuzile kuyingozi enkulu. Ngicabanga ukuthi abantu baphuza ngenxa yokuthi bakhumbule umuzwa omuhle. Noma bacabanga ukuthi bazokwazi ukuphatha imoto. Abanye bangaqonda kahle ubungozi kodwa baphuthuma ukuzama ukunceda imizwa yabo. Lokho kungaholela emaphutheni futhi bangase baphuthelwe emthethweni. Ngakho kubalulekile ukufundisa abantu ngale sifo ukuze baqonde ukuthi ukushayela uphuzile. Akuyona nje into engafanele kodwa kungaba nemiphumela emibi kakhulu.

Uxolo ngicabanga ukuthi uphuthile isitobhi sami ngikhathazekile kancane. Ungabuyela emuva noma okungenani umise iteksi ukuze ngiphume, ngempela ngidinga ukuhamba.

Ngicabanga ukuthi osomatekisi bahlale benza izinto ngendlela yabo futhi lokho kungaholela ezinkingeni. Kwezinye izikhathi bahlale besheshisa noma bephula imithetho okwenza kube nguyena okuphazamisayo emgwaqweni. Nokho kufanele siqonde nokuthi bahlale bezama ukufinyelela emakhasimendeni ngokushesha. Ngakho kubalulekile ukuthi kube nezinqondiso ezicacile nezokuphepha ukuze konke kuhambisane kahle. Umgwaqo okufanele ube uphila futhi imithetho kufanele ilandelwe.

Ngikhathazekile kakhulu ngalezi ziguquko. Imali yokugibela itekisi ikhuphuke kathathu kulo nyaka futhi lokho akukhulumi kahle. Lokhu kuholela ekutheni kubenzima kakhulu kubantu abaningi, ikakhulukazi labo abavame ukuhamba njalo. Ngicabanga ukuthi kufanele sikhulume ngalezi ndleko ngoba abantu badinga ukwazi ukuthi bangakwenza kanjani lokho. Ngiyafuna uqiniseka ukuthi sithole isixazululo esithile.

Yebo, ngizitholele izitimela ezintsha ezithulwe ngu-PRASA futhi ngithokozile zihlala esimweni esihle futhi ukuhamba kwazo kuhamba kahle. Ngithanda ukuthi zinezikhala zokuhlala kahle futhi zisheshise ukuhamba. Lokho kuhle kakhulu uma sikhuluma ngempilo yokuhamba futhi ngiyajabula ukuthi sekukhona izinguquko ezinhle. Ngiyathemba ukuthi lezi zitimela zizoqhubeka zenze kahle.

Ngicabanga ukuthi umsebenzi wabashayeli kanye nohulumeni ukuvikela nokugcina imigwaqo iphephile. Lokhu kubalulekile ngoba abantu bahlala bahamba futhi uma imigwaqo inganakekelwa, akukho kuhle lokho. Uhlelo oluhle lokunakekela lungasiza ekugwemeni izingozi futhi kuholele ekwandeni kokuphepha. Ngakho bobabili badinga ukusebenza ndawonye ukuze siqinisekise ukuthi sithola imigwaqo ephephile.

Ngicabanga ukuthi izinhlangano zamatekisi zingakwenza okuningi ukuze zinciphise izinxabano. Okokuqala, kufanele kube nezingxoxo ezivulekile phakathi kwabashayeli ukuze baxazulule izinkinga zabo. Futhi ukuhlela imihlangano yokuthula kungasiza kakhulu. Ukusebenza ndawonye ukuze kwenziwe isivumelwane esicacile nezokuphepha kungasiza ekugwemeni lezi zimpikiswano. Ngaphandle kwalokho, ukufundisa abashayeli ngezindlela zokuxhumana kungasiza kakhulu.

Yebo, ngakhe ngabona ukuhlupha ebhasini elihamba ibanga elide. Kwakukhona umshayeli owayedlula emgwaqeni bese kwenzeka umphakathi ubambelele emgwaqeni. Futhi abanye abantu bahlale behlupheka. Kwakudabukisa kakhulu ukubona abantu bephila kanje. Lokhu kukhombisa ukuthi sidinga ukuba nabantu baqinile futhi sikhumbule ukuthi ubuhlungu buyenzeka. Ngiyaziqhenya ngaleso sikhathi sokusizana.

Njengomuntu othembele emateksini, ngihlangabezana nezinqinamba eziningi. Okokuqala, kungabi nezinye izinketho zokuhamba kungabi inkinga ikakhulukazi uma imoto ibambekile. Futhi iskhathi sokulinda singaba side futhi loko kungangithinta emsebenzini. Ngaphezu kwalokho uma izintela zikhuphuka, loko kuthinta kakhulu ami okuhamba. Loko kwenza ukuthi kubenzima ukuhlela kahle izinsuku zami.

Uma izinkampani zokuthutha ezifana no-Uber no-Bolt zinganikeza izaphulelo zabafundi. Kungaba nenzuzo ezinkulu lokho kuzokwenza kube lula kubafundi ukufinyelela ezikoleni nasemsebenzini. Ngaphandle ngokukhathazeka ngamanani, lokho kungakhuphula ukuthumela izinkampani. Futhi kubafundi kuzoba nezinsiza ezithengekayo. Ngaphezu kwalokho lokho kungakhuthaza abafundi ukuba besebenzise izinkampani zabo, okungaba yinzuzo enkulu. Kubalulekile ukwazi ukuthi izaphulelo zingasiza ekwenzeni izinto zibe lula.